Oyena nobangela ukuba abantu bazithande ezi zinto zokustrima yile yokuba abantu babukela oko abakufunayo ngeli xesha bakufunayo, hayi oko kudlalayo. Umzekelo okudlala ethivini kunyanzelekile uba kubukelwe kuba oko kudlala ethivini. Kodwa oko kwezinto ezistrinywayo ezinjengooNetflix umntu uyazikhethela amakakubukele nako azokonwabela ukubukela. Ikhona ingeniso kuzo kuba kaloku ezi zinto ezi zifuna iinto ezinjengedatha kwaye ikhona imali oyikhuphayo nyanga nenyanga.

Ingenelo yeWi-Fi yasekuhlaleni kukuba abantu bayafikeleleka kwiinto ezinintsi ezo urhulumente azifunayo kubo kwi-intanethi kwaye ngoku izinto ezininzi sezisenziwa kumakhasi onxibelelwano, i-intanethi. Noluntu lwethu luyatshintsha kungakumbi abafundi kuba kaloku baye bafumane ukukwazi ukungena kwi-intanethi bajonge iinto zabo zesikolo, iinto ezinjengeeprojekthi zesikolo, ii-research zasesikolweni ezo zifunwayo.

Eyona nto iyingenelo ukuba umntwana abe nefowuni, into enjenge-smartphone, kukuba uyakwazi ukungena kuzo zonke izinto kwaye uba nolwazi oluthe vetshe olurayithi oluphangaleleyo umntwana lowo one-smart phone kuba i-intanethi inceda kakhulu ebantwaneni, ingakumbi kwiinto zesikolo.

Endinokubacebisa abantwana bam kukuba iinto ezinjengee-social media, amakhasi onxibelelwano, zinobungozi kakhulu ingakumbi emantombini nakubo bona besabatsha. Kuba kaloku kukho abantu abadala abangamaxhalanga abajonge iintsana ezo zikwimidiya, ezi bazothi bazinqolobe bazibambe, abanye bayazidlwengula. Umaxa wambe abanye bathandana nazo kodwa bayazazi uba ziimveki ezi kubo bancinci. Abanye ke bayakwazi ukubizwa baqhathwe ngezithuba zemisebenzi okanye baqhathwe ngothando, bathathwe bayokuthengiswa kumazwe aphesheya angaze umntu afumaneke okanye athengiswe kwalapha elizweni eMzantsi Afrika.

Oku ndingathi kuhle kuba kaloku buyabenza lula ubomi nyhani ngoba abantu abasayi akusayi kubakho sidingo sokuba bacofe ifowuni ukuze baxhulumane nabo babafunayo okanye babakhangele. Umzekelo umntu onenamba ezininzi abe efuna inamba esezantsi, ngokumcinga nje loo mntu uya kufowuneleka.

Idatha endiyisebenzisa ngosuku ininzi kakhulu oluqhelekileyo kuba ndiyisebenzisa ukungena kooFacebook nakumanye amakhasi onxibelelwano ukubukela iividiyo kumakhasi onxibelelwano onlayini. Yingako, kungako ndisithi inintsi idatha endiyisebenzisayo ngosuku kwaye nendiyithengayo, ndikubona nangemali endiyichithayo enyangeni.

Ezona zinto zinobungozi ziyingozi kuba umntwana abe ne-smartphone ziinto ezinjengoba kuba lula ukuba axhwilwe ngabantu kuba kaloku uzowube ethetha nabantu angabaziyo kumakhasi onxibelelwano. Abanye benze izinto ezingalunganga.

Apho ndathi ndakwazi ukohlukanisa iindaba zobuxoki kwiindaba eziyinyani kwi-intanethi kulapho ndabona ifowuni ithengiswa ngeshumi libe ixabiso layo ingelilongo elishumi.

Andiziva kamnandi tu kuba kaloku into efana nedatha bekumele ayinawo umhla wokuphelelwa kuba ayiyonto etyiwayo. Into enokuba nexesha lokuphelelwa yinto etyiwayo.

Kule meko ndingaziva kakubi kakhulu kuba nasemsebenzini andinakuthembeka, ingangathi ndithetha ubuxoki.

IWi-Fi yasekuhlaleni indinceda kakhulu kwizinto zam zesikolo kungakumbi kwiinto ezinjengeeprojekthi, i-research efunwa ngootitshala bethu.